Mina ndzi rhandza tihove, kambe a ndzi swi koti ku sweka. Kokwana wa mina hi vona va tshamaka va kha va ni swekela, Ndzi rhandza ndhavuko wa maTsonga.

Vukreste swi endlele swi dlayile ndhavuko wa vo tala hikuva van'wanyana a va tshembeli eka swa le hansi, kambe va tshemba swa Xikwembu ntsena.

Ina vanhu va twisisa ku antswa eka ku cincana ka mindhavuko hikuva u dyondza swo tala, eka mindhavuko yo karhi. Hikokwalaho ndzi nge swa pfuna eka vanhu vo tala. Swi kota ku pfuna leswaku hi twisisana na hina hi ri vanhu.

Mfumo a wu fanelanga wu dlaya ndhavuko wa hina hikuva, ndhavuko hi leswi ndhavuko wa vafana leswaku va ya ntshaveni hi leswi ku nga kurisiwa xiswona. Se loko ku dlayiwa ndhavuko a ku nge he vi na ku tsaka.

Ndzi ehleketa swa kahle hi mhaka leyi hikuva loko vana va kula va ri na va tata wa vona, va vona leswaku vavanuna va fanele va endla yini naswona va fanele va nga endli yini.

Hikuva ku na tindzimi to hambanahambana eAfrika-Dzonga nakona ku na ku na mindhavuko yo hambanahambana. Hikokwalaho hi tekiwa tanihi rainbow nation.

Hikuva ku hlawula exibedhlele a va dyondzisi milawu, na leswaku a va dyondzisi ku ri hi xihi lexi u fanele ku xi endla na na na ku hi swihi leswi u faneleke ku nga swi endli. Naswona entshaveni va ku byela milawu tanihi n'wanuna, leyi ku endlaka leswaku i va n'wanuna.

Mina ndzi pfumela hi ku tshinya hi ku ba. Hikuva loko ndzi tshinya hi ku ba u kota ku vona leswaku a ndzi swi tsakeli, kasi hi nomu nkarhi wun'wanyani a ni rito ra mina ri va ri ri hansi ngopfu.

Leswi humelelaka i ku va va va mbale swiambalo swa swa xintu, va va va ambale xibelani, ku va ku dyiwa swakudya swa ndhavuko. Vavanuna va mbala tinjhovo, vavasati va mbala swibelani na minceka na masenga.

Mina ndzi tsakela ndlela yo ambala ya sweswi. Hikuva khale vavasati va nga pfumeleriwi ku ambala maburuku kambe sweswi vavasati va pfumeleriwa ku ambala maburuku. Hikokwalaho mina ndzi pfumelelana na nawu na ximanjhemanjhe.

Va vana lavo pfumala vatswari va langutana na swiphiqo leswiya swa ku, a va swi tivi rirhandzu ra vatswari va vona. Kumbe a nkarhi wun'wani a va swi tivi ku tshinyiwa hi vatswari va vona kumbe ku titwa va ri na vatswari va vona.

Vatekiwa va ambala swibelani, kasi vatekiwa va ambala tinjhovo

Vatekiwa va ambala xibelani na minceka na masenga, kasi vateki va mbala tinjhovo na na timphaxana.

Mina ndzi ehleketa leswaku va fanele va tirha swin'we hikuva va dyondzisana tindzimi ta vona ni mindhavuko ya vona.

E-e a ndzi ehleketi swona. Xitsonga i ririmi ro lulama ro ro ro ro ra i ririmi ra lula swinene.

Mina a ndzi ta leswaku vatatana a va tshiki ku vhiya vavasati kumbe vana va vavasati. Va va va tinhloko ta muti ta kahle. Va tlhela va dyondzisa vana va vona va xinuna leswinene, mintirho leyinene.

Ina ndzi ta swi endla hikuva, hambileswi manana wa mina ku nga ri ku mutswari wa yena wa ngati kambe mutswari wun'wana na wun'wana wa xisati i mutswari eka n'wana.

Hi nkarhi wo rila ndzi fanele ndzi languta ehansi, ndzi nga rili ndzi boxa. Ndzi fanele ndzi ndzi tiya, leswaku ndzi ta tiyisa na lavan'wanyana.

Ku kombisa leswaku hosi Yeso u vambiwile hi Paseka. Naswona ku kombisa leswaku swidyoho swa vona swi rivaleriwile. Hikokwalaho va swi teka va ti teka ti ri ta nkoka swinene.

Ina ndzi swi vona swi ri swa nkoka swinene hikuva va dyondzisa swo tala eka swona, naswona swakudya swa ndhavuko swi aka miri. Swi aka miri, naswona swi na nkoka swinene leswaku va swi tiva leswaku va huma kwini naswona ndhavuko wa vona va dya swakudya swa njhani.

Mina a ndzi ta teka nceka wa Xitsonga or-o wa kumbe wa vaTsonga, ndzi endla swiambalo hi wona. Wu languteka ku fana na nceka wa vaTsonga. Nguvu ya kona a yi ta fana na nceka wa vaTsonga.

Swi na nkoka swinene hikuva siku rin'wanyani va ta ya etiyunivhesiti laha va faneleke va tiyimela laha va faneleke va tiyimela kumbe ku ku endla mintirho ya le kaya. Hikokwalaho ni swi vona swi ri na nkoka swinene ku va va tiva mintirho ya le kaya, hikuva va ta va va kha va tshama va ri voxe.

Ina ndzi swi vona swi tsakisa hikuva hi vulavula ndzimi ya hina masiku hinkwawo naswona hi dyondza swo tala hi minkarhi hinkwayo.

Xigugu xi endliwa hi timanga to kandzeriwa, hi timanga to kandzeriwa na mavele mo kandziwa. Hi leswi ni swi tivaka.

Hileswaku munhu wa xinuna un'wana na un'wana u fanele a va ni ndyangu wa yena, a tiva no tiyimela emutini wa yena, a tlhela a va a ri na xichavo.

Vavanuna va tlanga xiphemu xo dlaya homu, va tlhela va tlanga xiyimo xo vamba tende. Va vamba matende, na ku vuya rhwalela swilo na ku ya tsemisa homu.

Hikuva hi ta va hi ri hava ndyangu lomu a humaka kona naswona se ni hi ta va hi ri hi tshama edorobeni leswi swi ta endla leswaku ndzi nga koti ku fikelela ku navela ka yena.

E-e a ku na varhangeri va xisati ku na varhangeri va vavanuna ntsena.

Mina a ndzi tsakeli ku sweka guxe hikuva guxe ri ta ra rheta swinene hikokwalaho a ri nge koti ku tshama eka ti ka ti-plate eka swo dyela swo pfuleka kumbe tindhichi to pfuleka mina ndzi ta tsakela ku sweka tihove muhori muroho ya xiphatsu spinach miroho ya timanga xigugu na xiendlahivomu.

Swa vurimi na swifuwo laha emugangeni wa ka hina swi famba hi ndlela ya kahle hikuva lava nga ni swifuwo va yisa swifuwo e swifuwo enhoveni laha ekusuhana na nambu laha tihomu ti nga ta kuma mati na swakudya swa rihlaza kasi swa vurimi misava ya kona yi nonile naswona swimilana swa kona swa tsakisa swinene.

I ku i va kota ku hambanyisa na ku ti kota ku ti ndhudhuzela hi swona na ku na ku endlela leswaku vana lava nga ta ta endzhaku va swi tiva leswaku hi vona va mani va ka mani.

Ina ya va na ri na leswi ya vulaka swona ku fana na na nhlulo nhlulo ro vula leswaku u hlule swo tala nkarhi wun'wanyani u hlule leswaku ku vatswari va yena va nga kumi vana ka nkarhi wo leha ivi ya ku humelela yena nkarhi wun'wanyana a ku ri na swirhalanganyi loko mhani va yena va ha bihe emirini leswi ivi yena a va kona hambi ku va ku ri na swirhalanganyi hileswaku u hlule swo tala.

Ndzi lava ku va kombeta leswaku mina a ndzi hlawuli ndluwa ndzi siya hove hinkwato mindhavuko leyi na yi tsakela handleni ka wa mina hayi wa mina ntsena ndzi tsakela mindhavuko hinkwayo leyi nga kona laha eAfrika-Dzonga.

Ku fanele ku hlawuriwa vavasati na vavanuna eka vurhangeri leswaku va kota ku kombisana hikuva ku na swin'wanyana leswi vavanuna vo ka va nga swi koteki ku swi endla kumbe ku swi tsundzuka leswi swi ta endla leswaku va kota ku hlayisa ku tsundzuxana hinkwavo ka vona va ri timbewu timbirhi to hambana.

Yi hlamusela leswaku vakokwana wa hina van'wanyana va tekiwile hi tinxaka to hambana na mindhavuko yo hambana leswi swi hi dyondzisa leswaku hinkwenu hi landzelela mindhavuko hi nga fani na vakokwana wa hina lava va nga swi lavi ku landzelela mindhavuko.

E-e a swi olovi hikuva va tolovele ka ndhawu leyi a va ri ka yona kumbe leyi va nga hanya ka yona nkarhi wo leha leswi swi endla leswaku swi va nonohela ku tolovela ndhawu leyintshwa.

I xibelani xibelani xi endliwanga hi hi lapi ra nguvu nguva leyi yi lava swilo leswi va swi vitanaka tibayindingi ivi va ti rhungelela eka nguva leswaku hi swi khavisa saseka loko swi hetile va hatla va endla tikhwini va endla tikhwini tikhwini va endla hi vuhlalu leswaku byi vekiwa exisutini kasi nguvu yona.

Ina ndzi nga pfumela hikuva ndzi kota ku twisisa leswaku munghana wa mina a nga na mutswari wa xisati kambe na un'wana na un'wanyana i mhani wa yena leswi swi endla leswaku swi kombisa na leswaku mina ndzi na vumunhu ene na yena mhani a hi wa wun'we naswona n'wana a hi.

Mavito ya swivongo i mavito lama ma lava nga hundza emisaveni leswi swi endla mavito ya vona ya endla na leswaku ku va na xiphato i swilo leswi swi nga emutini.

Mina vana va mina n'wana wa nhwanyana ndzi ta n'wi xavela xibelana vuhlalu bya le xisutini ni n'wi xavela yele ni n'wi xavela vusenga na na titeki to khavisiwa hi vuhlalu kasi n'wana wa mina wa jaha ndzi nga n'wi xavela tinjhovo ni n'wu xavela xikipa xa kona ni n'wi xavela na xo mbala a nhlokweni na timphaxani.

vuhlalu bya tin'anga i vuhlalu bya byo tshuka na ku basa lebyintsongo na lebyikulu nyana bya bya rhawundi kasi vuhlalu bya micato hi lebyiya byikulu bya mihlovo wo fambelana leswi va nga mi byerisa swona leswaku mi mbala swona emicatweni kasi vuhlalu bya xibelana hi le byi ya byi kulu nyana bya hambanahambana.

Ndzi nga n'wu byela leswaku ndzi ndzi rhange ndzi hlawulela vuhlalu bya mina hi ku ya hi leswi ndzi lavaku swi famba hi kona kutani ndzi teka nayiti na na njara ya mina kumbe ntambu ya mina ndzi ri karhi ndzi tlhavatlhava ndzi fambisafambisa tanihileswi mina ndzi lavaku leswaku ku va na pattern ya kona.

Ndzi nga n'wi byela leswaku u jikisa xisuti a jikisa xisuti a jikisa xisuti kutani u a xi jikisa hi matimba nyana leswaku na xibelani xi kota ku cina.

N'wanuna eka ndhavuko ya Vatsonga va fanele va mbala tinjhovo va tlhela va mbala na timphaxani tinjhovo na swikipa swa kona swa tinjhovo na xo ambala enhlokweni ndzo ka ndzi nga swi tivi leswaku xo mbala enhlokweni xi vitaniwa yini kambe ndzi tiva leswaku va fanele va mbala tinjhovo na timphaxani ta kona.

Vavasati va fanele va mbala xibelana vusenga bya le mavokweni na le milengeni va mbala titeki a swi bohi kumbe masandhazi a ma bohi va tlhela va mbala na vuhlalu bya le nhlokweni va ambala na yele na vuhlalu bya le xisutini leswi swi vitaniwaku tikhwini.

Mina ndzi rhandza Thomas Chauke hikuva tinghoma ta yena hinkwato ta aka ti na mombo ti dyondzisa swo karhi hi vutomi hikokwalaho mina ndzi ti rhandzela yena hikuva loko ni yingisela tinghoma ta yena na dyondza evuton'wini ni dyondza swo karhi ni tlhela ni dyondza hi ndhavuko wa hina ni tlhela ni dyondza swinene hi hi hi ririmi ra hina ra Xitsonga.

Mina ndzi rhandza vuyimbeleri bya muxaka wa Xitsonga lowu hatlisanyana hikuva leswi swi endla leswaku naswona tinghoma ta kona ti cineka swinene ti endla leswaku ndzi cina ndzi fambelana na nghoma.

Leswaku hi kota ku dyondza na hina leswaku hi hi swi twa leswaku swi vula yini naswona swi tlhela hi hileswaku hi kota ku cina swi tlhela swi fambelana na tinsimu ta kona naswona swi endla leswaku hi dyondza swo tala hi tindzimi ta hina tanihi Matsonga na leswaku swi vula yini.

Ndzi rhandza xibelani na na makhwaya ngopfungopfu xibelani hikuva swi swi olovile swinene ku va u swi kota ku swi cina na wena naswona swa ni tsakisa swinene swi endla leswaku ndzi tsaka loko ndzi vona va ri karhi va cina.

Leswaku minkarhi yo tala ndzi kuma dyondzo ya leswaku vutomi byi njhani na leswaku khale a va hanya njhani vokokwana wa hina hina naswona swilo a swi yime njhani na ku va ni dyondza ku va ndzi yimela nkarhi wa mina evuton'wini minkarhi yo tala.

Ndzi tsakela Thomas Chauke hikuva vunanga hikuva ka vunanga bya Xitsonga hi yena a yimbelelaku ngopfungopfu hi ta ndhavuko wa hina a hi dyondzisa leswaku khale a va hanya njhani naswona tinsimu ta yena ti na mombo swinene.